A metshameko ya bašwa a ka rulaganngwa ka tsela tse e leng gore go tshwanetswe go lemoga gore bašwa ba mo karolo eo ke eng se ba se ratang selong gore ba na le bokgoni le go ka ba se dirang go ya jaaka botaki bo bo tlabo bo le mo tulong eo. Ebile go tokafatsa tsa loago mo mafelong ao ke gore bašwa ba kgone go nna le tetla ya go ka dirisa mafelo a e leng gore ba tlabe ba kgona go batla go kena mo go one, ba dira dilo tse e leng gore di tla ba efosa go tsena mo kotsing ya go ka dira dilo ke di tswileng mo tseleng tse di akaretsang jalo bosenyi.

gore batho ba bantsi ba inthanete bosigo ke ka gore bosigo ga gona modumo o o tseneletseng ebile bosigo batho ba le bantsi ga ba dirise mafaratlhatlha ka jalo tsamaiso ya internet-e bonako gona le motshegare ka gore batho ba le bantsi ba bo ba sa dirise internet-e. Ebile gore motho a reke data ya tlhotlhwa e kwa godimo go ka tshameka metshameko ya inthanete o tshwanetse gore a reke data ya motshegare e e kopaneng le ya bosigo gore bosigo a kgone go dirisa bosigo, motshegare a dirisa ya motshegare ka tlhwatlhwa e le nngwe hela.

Ke akanya gore metshameko ko dikolong e tsaya karolo e nngwe thata mo itekanelong ya bana ebile ke dumelana le gore metshameko e tshwanetse go nna karolo e e patelediwang ya curriculum-o ka gore bana ba le bantsi ba na le talente tse di farologaneng. Mme ga ba sa patele le go tla bontsha bokgoni jwa se ba nang le sone, ga gona go ikutlwa gore ba na le bokgoni le eng. Mme ebile segolo segolojang itekanelo ya bone e tla pele go ya jaaka ga ba dirisa menagano ya bone le ditlhaloganyo tsa bone nako e telele mo motshegareng mme seo se ba pateletse gore ba kgone go ya go ikatisa ba nne le itekanelo e e siameng.

Go nna le seabe mo metshamekong ga bašwa go ba thusa ka gore go ba dira matlhagatlhaga ka dinako tsotlhe, ebile ka seo go ka tokafatsa maemo a bone gore ba kgona go dirisana le batho ba bangwe ba ba nang le boitekanelo jwa bone jo bo lekanang ka kakaretso, ebile seo se tla tlisa jalo itekanelo mo mmeleng wa bone le gore ba kgone go tshela matshelo a bone a itekanetse letsatsi le lengwe le lengwe.

Ditlhopha tsa kerikete tsa Aforika Borwa di dira bontle mme fela go fitlha ga jaana ga ise ba fitlhelele sejana sepe, ka gore dikgwetlho tse ba lebaganeng le tsone ke tse e leng gore ga ba na mabala a maleba a go ka ikatisa, mme le go tsamaya nako e telele ga ba ya ko ikatisong kana ba ya kwa metshamekong ya dinaga tse dingwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a batho ka gore ba kgona go nna le batho ba e leng gore ba tshameka le bone, ba ba tswang kwa mafelong a farologaneng mme ba kopane ka mokgwa wa inthanete. Ebile seo se bafa nako ya gore ba ga nna le kgatelelo ya maikutlo ka ba tlabe ba ebile ba ja monate ka go tshameka mo inthaneteng. Metshameko ya inthanete gore e be e seyo mo bogologolong ke gore go ne go sena mokgwa wa inthanete o itekanetseng ebile e le wa mongwe le mongwe, e ne e le wa batho ba ba ne ba se dikobodikhutshwane fela.

Ke akanya gore go na le seabe mo metshamekong go thusa bašwa ka gore go ba dira ba nne ba le matlhagatlhaga ka dinako tsotlhe, ebile itekanelo ya bone e le itekanetseng ka dinako tsotlhe ebile seo se tla ba thusa thata yang gore mo dithutong tsa bone go sa nna le diphoso le mo kgolong ya bone.

Kgwetlho ka go rotloetsa go farologana le go akarediwa ga bašwa mo metshamekong, ke gore go le gantsi bašwa ga ba kgone go fitlhelela kitso e e tseneletseng ya metshameko e e tlabe e le teng. Ka jalo seo se dira gore ba sa kgona go akarediwa mo metshamekong e e tlang mme di ka rarabololwa ka gore ga go ntshiwa molaetsa o o phasaladiwa ka tsela e leng gore o ka a fitlhelela a bašwa ba le bantsi ebile ka seo e tshwanetse go nna lone lebaka la gore molaetsa o bo o le teng, ka gore tshwanetse go nna molaetsa o tshwanetse go fitlhelela bašwa.